Izikole zingasebenzisana nomnyango wezempilo kanye nabazali, ukufundisa abafundi mayelana nokuhlela umndeni nangicansi oluphephile, kanye futhi nezinye izinto zokuvimbela inzalo. Lokhu kungafundiswa bonke abafundi babafana nabamantombazane. Bafundiswe futhi ngezifo ezithathelana ngokocansi nangokuzithiba.

Amantombazane asemancane kufanele athole ukwesekwa kuyona yonke indawo noma benze kahle noma babenze kabi banamaphutha. Kufaneke athole umuntu azomethemba okuyena ongakwazi ukuthi angakhuluma nomndeni wakhe. isaphothi from emtholampilo, nasemabandleni, nomakhelwane nabantu abadala. Mekhona oyedwa emndenini ongamthemba akhulume naye.

Ngendlela imishanguzo yakho ye-TB kuyasiza ekuthenini kuvimbe ukubhebhetheka kwegciwane ngesikhathi usondelana nabantu abaseduzane nawe. Uma usuwathatha umshanguzo wakho abatheleleki, kanti futhi nomzimba wakho uyalwa nesifo egazini lakho. Lokho kuyanqoba sonke ukuthi singatheleleki futhi kungabi khona ukuthelelana ngesifo se-TB, okuyisifo esiyingozi kakhulu.

Lesi simo sibuhlungu kakhulu ngoba izimo ey'kanje izimo abesifazane ababhekana nazo zonke izinsuku ezibhedlela zikahulumeni. Futhi uhulumeni kubukeka engathi akagqiziqakala le ngqinamba eyabantu ababhekana nayo. Uma ufuna ukuthi uphatheke kahle esbhedlela, unakekeleke kahle, kufaneke uze uye esibhedlela sangasese.

Uma umuntu eshonelwe kubalulekile ukuthi ageze ngokwesintu ukususa ithunzi elimnyama kanye namabhadi. Ngokwesintu-ke, uma kudlule ilungu lomndeni emhlabeni, kufanele umndeni uhambe uyogeza emfuleni, ugeze ngobulongo noma ngomswano. Ukhipha isinyama salo osuke edlulile emhlabeni.

Kunezinto abantu abavele ngoba nakhu kuthiwe ziyakhuculula ukungcola egazini. Eminye imjovo, umuntu ajove imjovo ijike ingasebenzi ukungcola egazini kuhlezi kukhona. Ezinye izinto ezinamathiselwayo, uyinamathisele esikhumbeni mese kuthiwa uyalala khuze uzovuka ekuseni umzimba wakho uzobe usuhlanzekile. Izinto ezinjalo ayisebenzi ikhona imikhiqizo etholakala ey'khungweni zempilo egunyaziwe ukukhuculula ukungcola emzimbeni womuntu.

Imshanguzo ye-TB kufanele uqikelele ukuthi uyithatha ngesikhathi futhi uyithatha ngendlela. Udlile nanokuthi abantu abaseduzane kwakhe bayamnakekela indlu ahlala kuyona ihlanzekile amafastela avuliwe. Lokho kungagwema ukuthi abantu igciwane ligcine selidlulela kwabanye abantu. Uma umuntu ey'thatha ngendlela imishanguzo yakhe i-TB iyalaphela futhi akabe esakwazi ukuthi ayidlulisele kwabanye.

Abantu abadala kufanele bahole imali mhlambe elinganiselwa ku-four thousand randi ngoba ibona isikhathi esiningi abanakekela imindeni yabo. Abantu abasha abasebenzi yibo abagcina sebenakekela abazukulu ngemali yempesheni. fundisa iy'ngane eskoleni, banakekela ikhaya ngayo futhi imali yempesheni. Badinga imali ukuze bahambe baye emtholampilo ukuyothatha imishanguzo yabo futhi badinga imali bahamba bayo-check iy'mpilo zabo.

Endaweni yangakithi bakhona onompilo bayay'nakekela iy'guli esey'khulile, bafike bazigeze, bazihlanzele indlu, bazenzele ukudla, baziphe nemishanguzo yazo. Noma bengafiki njalo mhlambe bafika kakodwa ngeviki okuyinto exakayo ke leyo. Ngoba kungaba ngcono mangase kuthiwa bafika njalo ukuze iy'guli zihlezi zinakekelekile. Ngaleskhathi bengekho iy'guli azihlali kahle ngoba bafika isimo sesibhebhethekile. Isonto lonke umuntu engagezi bamgeza kanye ngesonto.

Umkhulu indlela yokumbonisa ukuthi umchazele ukuthi njengoba engasakwazi ukuzenzela ezinye izinto. Uyamdinga omunye umuntu ozomlekelela ukuze enze impilo yakhe ibelula, ney'dingo zakhe zosuku nosuku zenzeke kahle. Uma kukuthi akamfuni umuntu uzomnakekela kufaneke athathwe ayiswe ekhaya labadala la khona futhi aphephe khona. Yonke into ayidingayo, ay'thole ukunakekeleka akudingayo akuthole ukudla okunempilo akuthole, nenhlanzeko ay'dingayo. Namaphilisi akhe awathole futhi awathathe ngesikhathi impilo yakhe inakekeleke.

Ngiyakholelwa emithini yesintu, eminye yayo ayi yonke, kodwa eminingi iyasebenza ngoba kudala emandulo kwakuvele kusetshenziswa yona. Kodwa into manje esbhekana nayo inhlanzeko nanokuthi iba nama-side effect emzimbeni . Ingcono uma ngabe imithi yasendulo izoqale ihlolwe ukuphepha kwayo ngaphambi kokuthi iziguli ziyisebenzise. Nezikali iskali sokuthi ikaleke ngendlela efanelekile ngoba iyona into enkulu leyo. Ukukaleka kwayo nokuhlanzeka kwayo.

Sawubona, ngicela ukubuza ukuthi ungenza kanjani ukuthi iy'guli zenu zinakekeleke kangcono futhi kube khona ukuphepha nanokuthi isguli nesguli sibenayo, i-privacy yayo? Kungenzeka kanjani futhi ukuthi imtholampilo, ukunakekeleka kwey'guli kube sezingeni eliphakeme, nelidingekayo kubantu? Lokho kubala indlela abahlengikazi abaziphatha ngayo, indlela iy'guli ezilaliswa ngayo nendlela iskhala emawodini eziba ngakhona. Indlela umtholampilo osebenza ngayo ukuthi singenciphisa kanjani abantu abaningi ngokweqile esibhedlela.

Izindlela zakudala noma zokuvimbela inzalo kubesifazane yayingenaso isiqiniseko esiphelele hundred percent. Ingakho kwakutholakala ukuthi bagcina sebeba nezingane ezingaphezu kwalezi akade bebehlele ukuthi babe nazo. Kanti ezamanje ziphephile futhi zinesiqiniseko.